Ndithanda uFIFA ngoba umnandi, ngoyena ke, ndingumntu ozithandela ibhola.

Kufuneka uyodlala ibhola nabanye abantwana. Loo nto iza kunceda ukhe ubuhlobo nabanye abantwana.

Iindlela esizonwabisa ngayo nabangani bam xa singenamali sivela sizidlalele ibhola kube mnandi.

Ndingenza ukuba ezi zixhobo zifikelele nakubo abo zingafikeleli kubo ukuba wonke umntu akwazi ukuphuhlisa ikhono lakhe, akwazi ukudlala.

Ngumdlalo weqakamba, irabhi. Ngoyena mdlalo uneegolide ezininzi ukudlula ezinye.

Mzali, umntana wakho uyasilela kwezemfundo zalapha eklasini kuba kuyabonakala ukuba kwasoloko edlala imidlalo efowunini yakhe. Ngoko ndicela umcebise okanye uzame ukuthatha ifowuni akhe azame ukujongana neencwadi zakhe.

Ngokuba kaloku lathi lowina iqembu lethu, iSpringbok, lonke ilizwe jikelele lajabula kuba kaloku sasisuka nakwixesha le-apartheid kutshintsha izinto elizweni. Ngoko wonke umntu welizwe wavuya ukuba iSouth Africa, uMzantsi Afrika omtsha ubambisene.

Kuye kuvuleke imisebenzi ye-security, eyokwakha, eyamashishini, ii-restaurant kunye neehotele.

Umdlali endiwuthandayo ngukaputeyini lona wasiwinisa indebe yombhoxo ka-twenty twenty-two.

Ngumdlalo wombhoxo ngokuba ngoyena ke apho iindebe ezininzi singuMzantsi Afrika.

Ingenza ukuba akhule kakuhle, aqoqosheke, amamele ngendlela entle kwaye angangeni kwiindlela zokwaphulomthetho.

Ngumdlali odlala umdlalo wobaleka, uyabaleka. Uwine ke iimedali ezininzi kwaye ke into awayenzayo azange avumele ukuba abantu bamphuce le nto anayo nangona babemfaka ukuba kungenzeka akayontombazana kodwa ke wabe eyintombazane. Babemlwa abantu kodwa akazange anikezele walwa ngaye.

Ndingaziva kabuhlungu kodwa ndingamcebisa ukuba, mntanam, ungakwazi ukuyenza le nto nangexesha oseyunivesithi ngoba ke iyunivesithi le nto uzoyifundela phayana izoba liphepha izohlala ikhona. Kodwa lena into yokuba yi-social media influencer yinto engavele ijike nanini na.

Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo yokuba abadlali bespothi baqalwa njengeembaleki nangona umsebenzi wabo ungawubandakanyi umzimba ngendlela yendabuko.

Imidlalo ye-sports inefuthe elilungileyo nelibi empilweni yabadlali ngokungalawulekiyo. Ingakhokelela ekudinweni kwengqondo nokulala kancinci kunye nokutya okungahambi kakuhle.

Umdlalo iFIFA, ngoba ke ngowona mdlalo ndiwuthandayo, ndingumntu nje ozithandela ibhola. Ibhola yinto endiyithandayo ke, ndiye ndidlale nakwii-game ngoba ke kuba ndiyidlala namna buqu. Ngoku ndiye ndikwazi ukuba ndifunde iindlela ezininzi phaa kuyo ngokudlala phaa i-game.

Ewe ndicinga ukuba i-eSports kufuneka ithathwe njengomdlalo wokwenyani njengombhoxo okanye ibhola ekhatywayo. Nangona ingabandakanyi umsebenzi omkhulu womzimba ifuna isakhono sengqondo nesantya sokuphendula.

Lumkani kumdlalo wevidiyo ngokuba ke uye uthathe ixesha lakho lonke kube nzima ukulala, ufune ukudlala yona mihla yonke, ingqondo icinge ngayo oko. Ngoko ke ayilunganga.